Inaka sisembatho sesikhethu esembathwa bomma.

Iphotho isambatho esambathwa bomma esiphothelweko ngemincamo.

Iphephethu yisembatho esigqokiwa bantazana.

Ibhetjha libhrugu elincani eligqokwa lisokana nalibuya ukuyokuwela.

Isithimba sigqokwa mfazi othathwako.

Itjorholo igqokwa ngumma othathwako namkha othethweko.

Iporiyana sikhumba esigqokwa bobaba esenziweko esihle. Lokha ubaba nakawiseleko namkha nakanomnyanya wokuthombisa.

Amapatlagwana mateksana agqokwa bomma lokha nabayokugida nakuneminyanya.

Umtjhotjho yinto ephathwa bobaba.

Ibhengela ngefakwa esandleni. Kanengi ifakiwa bomma abadala abanjengabogogo.

Amanambasikhambe mateksana agqokwa bomma nabaya eminyanyeni abagida ngawo.

Amacina namkha amacici zizinto ezifakwa eendlebeni zokukghabisa iindlebe.

Ibherede sigqokwana esigqokwa bomma. Nabavunule iimpahla zesikhethu nakuyiwa eminyanyeni.

Idzila yisinjana efakwa entanyeni namkha esandleni ibizwa ukuthi kunedzila mnwana

Amatshega agqokwa bomma ngeenkhathi zeminyanya bahlobisa ngawo.

Iyerhana mincamo yabomma elengeleleko.

Ingejana ngephathwa bobaba.

Ingwani sigqoko esigqcokwa bobaba namkha abobamkhulu.

Ikghororo isembatho esembathwa bafundisi.

Umlingakobe kumincamo ethungelelelweko eyembathwa bomma abawiseleko.

Inyoka isilwane esikhamba phasi begodu kunezilumako nezingalumiko.

Imbathiwa nakuneminyanya yesintu begodu imbathiwa bomma.

Incagu yisambatho esigqokwa bobaba emasokaneni.

Isititirimba libhrugwana eligqokwa masokana nakaya engomeni namkha nakabuya ukuyokuwela.

Awa, akavumeleki ngombana isithimba sigqokwa masokana.

Isiqobotjhelo yisinjana ekubotjhwa ngayo iingubo zabomma namkha zamasokana.

Itjholo yingutjana egqokwa bomma nabogogo abathethweko esele bendile.

Icuba lenziwa bogogo. Mdoko owenziwa bogogo.

Irasu ngilela elihlobisa iintitirimba kanye neemphephethu.

Isinanazelo sibongo, sibongo somuntu.

Isidonodono ukulalela umrhatjho namkha

Ingwani sigqoko esigqokiwa bobaba nabobamkhulu.

Irhalani yingoma evunywa bomma ngeenkhathi zeminyanya.

Abomma bavuma igwabo lokha nabawiseleko ngeenkhathi zegwabo.

Abosotjherere masokana awelileko.

Ifengwana yipembe ebetjhwa bomma namkha abobaba yipembe.

Umrhwabha namkha umqwebu yinyama ebayifake itswayi. Bayomisa ngokuyibeke edaradeni elangeni namkha ngendlini bayomise bayilengelelise yinyama eyomileko.

Umgade lithanga elihlangane nepuphu.

Umrorho sitjalo esihlaza esinemifino esitjaleka lula emakhayeni.

Iqhatjha mdoko ophekwako obilisiweko.

Umratha ukudla okudliwa kwesintu okuphekwa ngepuphu nangamanzi.

Irhabi yisambatho esigqokwa bentazana nababuya ukuyokuthomba.

Isikotjhi yingutjana yabomma abendileko.

Umdzegana yisambatho esigqokiwa bomma.

Umnayilani yisambatho esigqokiwa bomma lokha nakuneminyanya.

Umgari yisambatho esembathiwa bomma.

Umadalanyana yisambatho esembathwa bobaba.

Umbhalo yingubo egqokwa bomma nabobaba emakhakhala begodu yembathwa masokana nakabuya engomeni naselahlaba emakhaya.

Unokhethwabo yingubo eyembathwa ngumma owiseleko.

Umtshurhwana yingubo eyembathwa bomma abathethweko, abayimbatha emahlombe.

Isihlohlo yisambatho esambathwa bobaba.

Umncwazi sigqoko esembathwa ngubaba womuzi.

Umkhala ugqokwa lisokana elibuya ukuyokuwela.

Unomahlonjana yisambatho esigqokwa masokana.

Unomatlawana mateksana ambathwa bentazana nabagidako.

Ivunulo yesiNdebele iqakatheke khulu ngombana igcuzelela isikhethu, isintu sethu sesiNdebele.

Isiko kimi litjho ukuthi ukulandela ivelaphi yabobamkhulu nakho koke ebebakulandela, imithetho ebeyilandeliwa ekhaya.

Esikweni lethu lamaNdebele isambatho esinye nesinye sikhamba ngeengaba, ngalokho, lokho ozabe ukwembethe kuzokubonakalisa ukuthi wena usesigabeni siphi.

Ukudla okuthandwa khulu ngesiko lekhaya umratha nebisi, umratha nomrorho kanye nomratha nenyama.

Ilimu esilikhuluma ekhaya ilimu lesiNdebele ngombana thina ekhaya simaNdebele.

Iye, nami ngivuma nabo abathi umvumo wandisa ilimu lethu.

Zikhona zekolo ezikhamba namasiko kodwana amanengi amakolo aphikisana namasiko wekhethu.

Umnyanya wesiko engiwuthanda khulu ngewamasokana ngombana kulana sikhulisa khona abesana, sibasa emasokaneni begodu kulana singenela khona khulu thina sibobaba, emnyanyeni wamasokana.

Lami isiko lihlonitjhwa ngendlela yokuthi abantu nabafikileko, bafuna ukwazi ukuthi thina amaNdebele siphathana njani, ngalokho kufundisa okukhulu begodu kutjengisa ukuthi isiko lethu lamaNdebele linehlonipho.

Igama ngewami umbono, alimvezi bonyana umuntu uzoba muntu onjani nofana uzophila indlela enjani.

Amagugu esiwahlonipha khulu esikweni lekhethu ngeweminyanya yekhethu, neenkosi zekhethu kanye koke ngamagugu wekhethu.

Abantu abadala banomthelela omkhulu ngobuwena bami ngombana bona banelwazi olunengi abalithethe kwabadala esele bangasekho ephasini.

Usomkhulumi uyikosi yamaNdebele.

Ihleza mamanzi asala ngaphezulu lokha nakwenziwe itlabalala.

Ubukhosi buqakatheke khulu eendaweni zemakhaya ngombana ayikho isitjhaba esinganabukhosi. Isitjhaba esinganabukhosi asilawuleki.

Uburholi bendabuko bubabumba ngokuthi bathandane. Kusebenze umthetho ofanako kuwowoke umuntu.

Awa, mina ngelami ilwazi, umntwana asimenzeli umnyanya.

Umma obhujelwe ngubaba wakwakhe uzila indoda.

Ubukhazi kulokhanyana nakuthathwa umakoti, kuthiwa kwenziwa idwendwe nobukhazi.

Unomkhulumi ngumma okhulumela umakoti, lokha nakunedwendwe nobukhazi.

Imbuzi ehlatjwa nakuqedwa ukubelethwa umntwana, ngeyokwamukela umntwana ekhaya ukuze athole isibongo.

Amagama amahlanu wobuntazana engiwaziko, nguThandi, nguBusi, ngikuThembisile, nguThembi nguNomthandazo.

Awa, akukavumeleki.

Idwendwe kulokhanyana nakusiwa ama-present nakunomnyanya.

Mina ngithi baqinise khulu nabathi amakhosi athuthukisa amasiko, ngombana ngebebukhosini abantu ababaqalelele kibo khulu.

Ngifuna ukwazi ilimu lesi-China, ngombana ngifuna ukwenza amathuba womsebenzi wokusebenzisana ne-China.

Igqatjha mdoko ophekwa ngamabele.

Awa, angiboni ukuthi kumbono omuhle ukuthi abantu abatjha babebarholi, ngombana basebangakafundi okunengi nangokurhola abantu.

Ubusasa bendabuko, uburholi bendabuko kancanikancani buyatjhabalala, ngombana abantu sebathemba abosomapolotiki ukudlula ubukhosi.

Ngibona ngathi kubalulekile ukuthi ilimu lethu lihlale likhakhaziswa ngasosoke isikhathi, livikelwe begodu lihlonitjhwe khona lingekhe litjhabalale.

Iinkosi zidlala indima ekulu emphakathini, njengokupha abantu indawo yokuhlala, kanye nokulungisela abantu indlela nangokuqalelela umphakathi.

Umntazana nakulotjolwako ekhabo lesokana bathumela abomalume, abakhongi ukuthi bayomlobolela, bayekhabo mntazana ngalokho kuhlanganiswa imindeni.

Umengulo kukudla kwesintu, okudliwa bomma lokha nakunomsebenzi.

Abentwana ilimu balifunda emakhaya nasibakhulumisako, neenkolweni babafundisa ukulikhuluma nokulibhala.

Umyezani ngumamezala.

Isana mntwana oqeda ukubelethwa.